Banokuqesha abantu abathanda ukondleka emzimbeni ukuze babe ngabakhuseli. Loo nto leyo ndicinga uba ingabeka ingqondo zabantu ekuzinzeni.

Kumatyeli amaninzi abantu baye bahlale kufuphi nalapho basebenza khona. Ngoko ke ndicinga ukuba xa kukho iimeko ezi nje abaqeshi banokuqashela abasebenzi izithuthi zokuba zibalande.

Ndithanda into yokuba rhoqo ngentsasa ndithatha abantu ndibanikeze ithuba loba basebenze khona ukuze bazuze imali yokondla iintsapho zabo. Ngorhatya ndonwatyiswa yinto yoba ndithutha abazali ndibasa ebantwaneni, ebantwaneni babo.

Inyani ibunjwa koko sikubonayo yaye ngapha koko ubukho abuqinisekanga. Ukanti ngexa lohambo sikhunjuzwa, sibone abantu sikhunjuzwa ngemisebenzi yemihla ngemihla eyakha ubomi babantu.

Andinawo. Ndicinga ukuba funeka uzilungiselele ukuba uza kuthobela yonke imiyalelo oyinikwa ngabasebenzi bakhona.

Ndingamema abanini beeteksi kwintlanganiso apho ndizawuza necebo lokuba bavulelwe ishishini. Shishini elo apho umntu azofumana isixa ngokuba sijonge iiteksi aze nazo kunye nomgangatho weetekisi ezo. Ze xa kunjalo kungabikho sidingo soba kululelwe indlela ngoba yonke loo mali yenziweyo iya kumntu wonke.

Kubalulekile ngoba kukwenza ufunde imithetho yemigaqo. Xa kukho umntu okwaziyo ukuqhuba onelaysensi ze nawe ufunde uphinde ikulungiselele xa uyokuyenza nawe.

Ndicinga ukuba indlela abayilawula ngayo ayilunganga kodwa ke nabo ngabantu, yaye bafuna imali khona ukuze bondle iintsapho zabo.

Yinto yokuba ngamanye amaxesha ndiye ndihambe nabakhweli abangaphelelanga ngeengxaki ke ezithile. Ndicinga uba ingatshintshwa ngoba sibe nendlela nathi etshoyo uba sihamba ngexesha elithile, ngexesha elithile asihambi. Okanye ndithi ndisiza ndibe sendiyazi uba okheyi naba abantu abazokhwela kum. Loo nto izawutsho iyeke nam ukundityela amafutha enqwelo.

Qiniseka amaxwebhu afanelekileyo alungile, uhlawule irhafu ngaphambi kwexesha. Uqinisekise ukuba imithwalo yakho ililungele uphicotho. Uqinisekise ukuba uyalazi, uyayazi imithetho ye-customs yelizwe eli uthumela kulo khona ukuze uqhelane neengxaki ezinokuvela.

Kukho ingoma ngelixa ndandise-creche eyayisithi xa udlula indlela uqale ujonge emacaleni. Ndingacebisa uba makwenziwe iintengiso zalo ngoma rhoqo khona ukuze naba bancinci, naba badala bakhumbuzeke uba bakhona abo sebelibele bakhumbuzeke uba xa udlula endleleni ujonga emacaleni.